Meetlo ya batho ba bang ha e tshwane ba teng ba bang ba nkang dilemo tseo tse tse tshwanang or dikgwedi tseo tse tshwanang. Empaneneng baholo ha ba bona hore no mohlomong ke ntate, ntate ke motho a ratang ho kena ka tlung bosiu kapa ke motho wa boausi ba phakise ba mo hlobole. Le ka le saeteng la mme le yena ho ntso ho tshwana mare saeteng la mme, ha se hangata. Le teng ha e le yena a e le hore le yena ke motho wa diketsahalo tseo le yena ba phakisa ba mo hlobole hore na o kena bosiu hobane ka nako enngwe akere ha o etsa jwalo, o tlamehile o ska tsamaya bosiu, ho be le kerese oe light-ang pele letsatsi le dikela.

Jo Akere mara ntho tse tje ntho e leng hore ke nnete. Akere moqapi wa pina eo a na e binela ha monate ka teng wena a e binang o ka se e bine jwalo ka yena. Ke ka hoo ba di rekisang ba tlameileng ba etse kgwebo ka tsona hobane wena ha o no bina jwalo ka yena, wa utlwisisa? O ke ke be wa bina jwalo ka yena jwale ka hoo batho bana ba rekisang mmino oo ka tjhelete. Hobane ha ba nahana mantswe ale a motho ona a na a bina ka teng wena ha o no a bina jwalo. And nthwe leng teng hape o tlo nka wa nyolosa wa isa tlase le hodimo jwalo ka ha monga ona a na wa etse jwalo, wna o tlo a senya fela. Ke ka hoo le ha e le hore o wa rekile wa tseba tlametse o bine ho bapisana le monga pina.

Nna ho ya ka tjhebo ya ka ha mosadi a le teng, ha ke bone ho na le hlokeho ya hore ho ka ba le mosebetsi ya patalwang ha mosadi a le teng ka tlung hobane o kgona ho etsa dintho tseo kaofela tsa ka tlung tseo e leng hore di ka fuwa motho a patalwe. Ha dintho di le jwalo mme a le teng ka tlung, ha ho hlokahale hore ho be le mosebetsi ka tlung e ba teng ba e leng hore ba ba le teng basebetsi ka matlong ho ya ka hore mohlomong le o mong o kreye hore mme wa sebetsa le ntate wa sebetsa. Ha hona motho a hlokomelang bana. Ha ho le jwalo, motho ya sebetsang ho patalwa a ka nna a ba teng ho thusa ka tlung le ho hlokomela bana. Ha batswadi ba le siko ba ile mosebetsing.

Nna ke rata mmino wa gospel hobane mmino wa gospel ka nako e ngwe wa kgona ho etsa hore moya wa hao o phahame, o be right. O thole ka nako e nngwe o hloname moya wa hao o bohloko ha o tsebe hore o nke eng o kopanya le eng, empane ka mmino wa wa gospel tsohle di a kopana. O tla kreya ebile o tsamaya le beat ya teng, o itsukutla o ya kwana le kwana o mametse molaetsa. Tse ding tsa dipina tsa teng. Melaetsa ya teng ya ho phahamisa e ya ho fodisa, ke hore o isa lefatsheng le leng le o sa le tsebeng ka ho mamela mmino wa gospel. O monate haholo nmino ona, ebile ha o thola batho ba ileng ba tseba ho bina o monate haholo mmino oo. Nna ke ya o thabela haholo.